Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke fofela kwa Motse Kapa, ke ne ke ikutlwa ke tshogile gonne e ne e le kgetlho la ntlha ke senamela. Mme ke ile ka tlwaela fa ntse se fofa kwa godimo.

Ke na le toro ya go palama sefofane ke ne ntse ke na le toro ya go pagama sefofane. Fela morago ga dikotsi tseo di diragalang mo lefaufaung, difofane di wa, difofane di bona dikotsi seo se dirile gore ke tshabe go ka pagama sefofane mme, fela ke santse ke na le tshepo ya gore sefofane ke tlile go se tlwaela.

Tsala dira kopo o reke tekete ya go ya kwa Nigeria mme, fa o fetsa o tsamaye ka sejanaga sa gago. Fa o fitlha kwa boemela fofaneng ba naga ya rona o tlile go bona mokwalo kwa boemela fofaneng, wa go itse gore o e leba ntlha efe fa o emela sefofane sa go ya kwa Nigeria. Mme, o tlile go utlwa ba bua mo diyalemoweng tseo di leng teng kwa boemela fofaneng, o tlile go bona sefofane sa gago ba tla go bontsha tsela e o tshwanetseng go e tseya gore o ye kwa sefofaneng. Fa o fitlha o tlile go tana sefofane sa gago o be o fofa, fa o fitlha kwa Nigeria o tlile go fologa mme, o tlile go bona tsela ya gore o kgone go tsamaya yang.

Ga ke rate tiriso ya dibese e diragalang mo toropong ya me gonne, dibese di fitlha kwa mafelong a a rileng fela. Mme, go na le batho bao ba le bantsi ba ba tlhokang dibese bona ga di ba fitlhelele. Dibese di ya kwa mafelong a a farologaneng mme, fela batho bao ba di tlhokang bogolo ga ba kgone go di fitlhelela.

Ke itemogetse mathata a gore di points tseo ba nthomelelang tsona fa ke reka karata ga di tle di feleletse mme, ka dinako tse dingwe fa ke itse ke na le tsona di points tse go ka namela bese fa ke tsena mo beseng e gana go dumela.

Gore o nne mokgweetsi o o siameng wa bese o tshwanetse go rata batho, o itse go dira ka batho, o seka wa nna motho yo o phelang a kwatile, o nne motho yo o kgonang go laola maikutlo a gago. Bakgweetsi ba dibese ba thusa go ya tirong gonne, fa o ya tirong o tshwanetse go fitlha kwa tirong o itumetse. Fa e kare fa o tsena mo beseng wa fitlhela mokgweetsi a sa itumela kgotsa, a omanya le wena seo se tlile go go tsena ka tsela e e sa nnang sentle ka jalo fa le dirisana mmogo le dirisana sentle o tlile go tsena kwa tirong o itumetse.

Fa go na le seteraeke dikotsi di dintsi tseo di ka diragalang e ka nna gore batho ba ka gobala, batho ba bangwe ba ka loba maphelo a bona. Go ya ka nna batho ba ba yang kwa tirong ba amega thata fa badiredi ba dibese ba seteraeka gonne, tsatsi ka tsatsi, kgwedi ka kgwedi motho o tlatsa di points tsa gagwe mo teketeng ya bese. Fela ga ba kgweetsi ba seteraeka e nna bothata gonne o tshwanetse go nna le madi a mangwe o ka fitlhela ka dinako tse dingwe motho a sena one madi a gore a ka kgona go fitlha kwa tirong.

Go ya ka nna dibese di tsamaya ka nako gonne di tlhoka lookwane le le ntsi ga di tshwane le dijanaga tse dinyenyane, kgotsa ditekesi tseo di kgonang go tsamaya nako nngwe le nngwe. Dibese di tsamaya ka nako gonne, di tlhoka gore di nne le batho mme, ka jalo mo mosong ga batho ba ya tirong ke gona fa di tsamayang teng ka nako e ntsi, le mo motshegareng fa ba bangwe ba tswa kwa tirong mme, le bosigo. Nka se nne le bothata bope fa nka ema ka dinao mo beseng gonne nka tswa ke emelela gore motho yo o mogolo kgotsa motsofe a kgone go nna fa fatshe.

Ke kile ka siwa ke bese e le fa ke tsogile thari ke ile ka pateletsega gore ka letsatsi leo ke berekise tekisi go fitlha kwa mmerekong.